Urhulumente ubopha wonke umntu othengisa amayeza angekho semthethweni. Futhi, ewe, la manyathelo onele.

Hayi oogqirha abakwazi ukuthumela isigulane emntwini wesiXhosa, njengoba bazama ngazo zonke iindlela abanazo ukuba basincede eso sigulane.

Hayi, ungena kulowo akhoyo ugqirha ngoba awuzikhetheli ugqirha okuncedayo esibhedlele okanye ekliniki.

Azange ndaya kugqirha wengqondo. Ayikho into awandixelela yona.

Ndingamcebisa ukuba aye kwagqirha ngoba ugqirha uza kumnceda noba yeyiphi ingxaki athe ajongana nayo yezempilo.

Urhulumente anganceda ngoba angenelele, anyusele imali ukuze le nkqubo izokwazi ukuthenga ukutya okwanele abantwana besikolo.

Ndingayilandela imiyalelo kagqirha ngoba nguyena azi ngcono ngesi sifo.

Iziphumo ezilungileyo zezoba xa ugonyile esi sifo kuba nzima ukuba sikufumane. Ezibi, azikho ezibi ngoba okugonya kuqinisekiswe ngurhulumente ukuba kukhuselekile.

Iklinikhi ingathi isingathe iindibano ezifundisa ulutsha nge-GBV.

Ndingaya ngoba umzali nguyena azi kakhulu ukogqitha mna kwaye uluvo lwakhe lubaluleke kakhulu.

Liyinyani elo. Umntu xa ephunyelwe sisisu kufuneke enze umsebenzi wokuhlamba. Ewe, le nkolelo iyasebenza nasebantwini abathe basindisiwe ngokuba yinto nathi esikhule isenziwa, futhi ayikhethanga mntu.

Ngamakhulu amabini apho kwendithenga khona iyeza lomkhuhlane kunye nelokukhohlela.

Amaziko wezempilo enza into ekuthiwa zi-mobile clinic ezingena phakathi ezilalini ukuhlangabezana nabantu abakhubazekileyo. Baphinde babangenele ngomnyango ngomnyango ukuzama ukubanceda.

Ewe, ukhona umohluko ngoba xa iyingozi abantu bosizo baza msinya. Kodwa mhlawumbi xa kubizwa amapolisa ebizelwa umntu omoshileyo athatha ixesha ukuza.

Ewe, ndicinga uba le nkqubo iyayizalisekisa injongo yayo ngoba abantwana bayakwazi ukubuya behluthi ezikolweni abafunda kuzo.

Qhubeka nesikolo ude ubeleke. Ukumitha usengumfundi ayithethwa ukuba loo nto ikamva lakho lincame kanjalo. Usenosigqiba isikolo ngoku umithiyo.

Kungaxhomekeka uba ulimele kangakanani. Uba ulimele kakhulu ayikho enye indlela ekungenziwa ngayo ngaphandle koba kubizwe i-ambulance imthathe imse esibhedlele.

Hayi, andivumelani noko ngoba kule mihla yangoku amadoda ayakwazi ukukhusela ukuba angamithisi.

Ukhona umhlobo wam owawa nemoto ndabe nam ndikhona. Aboncedo lokuqala bafika bamfaka idiphu, bowugqiba bamthatha bamsa esibhedlele.

Ayonelanga ngoba urhulumente usoloko ekhalaza ngemali encinci.

Lelokuba lithengise endaweni engekho semthethweni, kanjengasezitendini. Lingafumaneki ezikliniki ezipasiswe ngurhulumente.

Hayi, ayibonisi bunkenenkene ngokokuba isifo sengqondo singahlasela noba ngubani. Izinto ezinokwenziwa ngurhulumente kungokuba la madoda awaqokelele awafunele uncedo ngoko nangoko.

Iinkolelo zesiNtu zithi umfazi kufuneka azale ade aqhawuke uluthi. Zezinye zeenkolelo ezingalunganga ezo.

Amanyathelo alungileyo endingawathatha, ndingahlebela abasemthethweni ukuba babhekane nawo lo mba.

Amalungelo alungileyo angathathwa yeyokuba kufundiswe abantu ngabantu abakhubazekileyo nemicelamingeni ethi bahlangabezane nawo.

Kukungafumani misebenzi kunye nocinizelelo lwamadoda emphakathini.

Ewe, ikhona kwaye ziyafumaneka, nangona nje uncedo lungafumaneki wonke amaxesha.

Andivumelani nomfundisi kwaye ndiziva ndiphoxeke kakhulu ukuva umfundisi ethetha into enjalo ngoba uThixo unceda abo bazincedayo.

Kwakunzima kakhulu ngoba kufuneke uzivale ngexesha lonke ude ubile ube manzi phantsi kwemaski.

Umlilo xa emkhulu akacikwa ngamanzi. Kufuneke umcime ngento engumgubo kanjengesanti.

Hayi, awafani futhi uninzi lwabantu aluwathembi ngoba abantu abayithembi into abayaziyo ukuba yenziwe kanjani.